Nna data e ke e berekisang ke ya Telkom. Mme yone e tsaya matsatsi a le somenne. Yone tlhwatlhwa ya teng ke diranta di le nne le borobongwe. Mme yona tota e botoka thata mo go tse dingwe. Ga ke e rekile e kgona go ntsaya matsatsi a le lesome. Tlhwatlhwa ya teng le yone ke e bona e le botoka thata mo go tse dingwe.

Tlhwatlhwa ya data eo ke e rekileng mo kgweding e e fetileng, e tsamaya go di ranta dile makgolo a matlhano. Mme yone ke e dirisitse sebaka sa kgwedi. Motho fa a batla go reka data o tshwanetse a lebelela gore tlhwatlhwa ya teng e tsamaya jang le gore data ya teng e tsaya sebaka se se kanang-kang. Gape go tshwanetse a lebelele gore a mo lefelong le a leng mo go lone, a e a bereka na data ya teng.

Data ya di gig-e di le lekgolo e ka ntumedisa thata. Yone ke ka rata gore ke e berekise kgwedi e yotlhe. Mme ebile gape se nka se ratang ke gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

Seno se ka re itumedisa mo go maswe re le badirisi ba mafaratlhatlha ka gonne tsotlhe tsa thekenoloji di tla nna ka bonako. Mme seno se tla dira gore kgolagano magareng ga rona re le batho ba ba dirisang thekenoloji e nne ya ka bonako. Mme seno gape se tla dira gore diphatlhatiro di nne teng.

Tsala ya me, gore o kgone go tsenya data mo mogaleng wa gago o tla tshwanela ke gore o reke airtime-e. Mme o tsenye di number tse e leng gore di a tlhagelela mo airtime-eng ya gago. Mme ga o fetsa go na le nomoro e leng gore o tla tshwanela ke go e tobetsa gore o tle o kgone go fitlhelela data eo e leng gore o batla go e reka. Mme yone o tla e fitlhela e le gore e na le boleng bo bo sa lekaneng.

Seo se ka dira gore pelo ya ka e nne botlhoko. Mme se nka se dirang ke gore ke reke e nngwe ka gonne ga ke kgone go dula ke sena yone data. Mme se nka se dirang go netefatsa gore data ya ka e dula e bolokesegile, ke gore ke e berekise sentle ka tsela e e tshwanetseng gore e seke ya fela ka pele.